Ho na le batho ba tshabang difofane hobane ha ba di tlwaela, ebile difofane ke ntho e leng hore ha metjhine ya bona e sa sebetsa hantle e ka hlahisa kotsi.

Koloi o ka e sebedisetsa hore o phethe mabaka ao feela. Eseng tse ding tsa maphelo.

Bua hantle le motho o lahletseng lekgapetla la panana mo fatshe eseng hore o mo tlalehe ho motho wa tekesi.

Re ya Kapa, re hloka mafura ao re re fihle moo re yang teng. Ke kopa hore o re tlele ka mafura a tlo re thusa. Mme ke tla o fa tjhelete ya ho kgutla.

Nka tekete ke ena. Mme bus-e e tla tsamaya ka hora ya bosupa hoseng.

Ha o koloi, o kgona ho phetha mabaka a hao kaofela ntle le ho tlohela a mang.

Ke a bona hore le ya ja . Ke kopa hore le se ke la hlwekisa ebile le se ke la tshilafatsa ya ditekisi ya ka ka ho lahlela dintho tseo tse le di jang fatshe. Ke a kopa.

Bakganni ba le bangata ha ba tshwere tjhelete ha ba sa hlotse ba kgathala hore mopalami yena o ikutlwa jwang? Ebile ke ka hore o batla ho tsamaya ka nako e itseng, ha ho sa hlotse ba ho mo kgathalla hobane bona ba se ba tshwere ntho e leng hore ba e batla. E ka bang e leng tjhelete.

E ka ba tekete e ke e rekileng ke ya bese e leng hore ke ho tsamaya ka yona hobane re eme monana ha hona ntho e hlahang, ha hona bese e hlahang esale re eme monana. E ka ba ke rekile tekete e nepahetseng na?

Ke hira koloi ya ho ya mane Qwaqwa ebile e re ba lelapa la ka, ho tla tsamaya ba lelapa la ka. Mme e tla patalwa ke nna. Ke e hira hore re tsamaye ka Pherekgong, ebile re tla e le ka Hlakubele. Hobane moo re yang teng re lo dula hanyane hore re kgone ho thusa ka ho tsa hore re .

Diporo le diterena ha di lokiswa ho tla etsa hore batho ba tsamaye ka diterene hape. Ba tlohelle ho tsamaya ka di-bus.

Tshebediso ya di-Uber kapa di-Bolt yona e bonahala e le tshebediso e turu, empa yona ha ya bolokeha hobane ho ka etsahala enngwe le enngwe. Empa yona tshebediso ya yona ke hore o ka fihla moo o batlang ho ya teng ka nako.

O tsamaya ka tshebediso ya di-transport-o tsa mmuso di tla etsa hore o fihle ka ka mora nako e telele. O fumane le hore ho tletse moo, o ka thola thuso ka mora nako e telele.

Balaola sephethephethe bona ha ba fumane tjhelete e ka thoko ba ka o tlohela hore o sebedise koloi ya hao eseng tseleng.

Hore dibese di dule di hlwekile, di le ka dinako tsohle. Di ka etsa hore di kgone ho tsamaya maeto a malelele.

Ke thola e le hore e nngwe, ditekesi ba strike-ile . Ne ke sa tsebe ebile ke le letsetsa hore ke le bolelle hore ke tla fihla ka mora nako mosebetsing.

Ho feela nako ya ho palama sefofane ke nthwe e nngwe e bohlokwa hobane se ka o siya. Tlamehile o be le dintho tsa ho ja le hore.

O lokela ho ema hobane ha o tshebeletso di etsahala le hore batho ba sebetsang moo batla ho hlalosetsa hore hobaneng o eme nako e telele?

Batho ba dulang ke bona ba sebedisang Uber le di-Bolt ka dinako tsohle. Hobane lekeisheneng hape ke ntho e leng gore bakganni ba di-Uber ha ba e tshepe hangata.